Isivuno sam ndingasigcina ngale ndlela ngaphandle komonakalo. Ukwenza intengiso enesaphulelo, ndinikeza ngamaxabiso athotyiweyo okuthenga izambuku ukukhuthaza abathengi bathenge kum kunye noluhlu lwempahla ecacileyo. Ndibala nokugcinwa kunye nokucuthulwa kwindlela zokulondoloza, umzekelo ukunkonkxa okanye ukukhenkceza, ukucubungula, ukwenza ijem okanye i-juicing, nokwandisa ubomi beshelufu kunye nokudala iimveliso ezixabisekileyo ezimpahleni zam. Ngamanye amaxesha ndingenza iibhanki zokutya kunye neminikelo ukusebenzisana neebhanki zasekuhlaleni zokutya, imibutho yesisa kunye nee-NGOs ukunikela ngemveliso egqithisileyo, ukunciphisa inkcitho yokutya nokuxhasa abo basweleyo.

Ndingafuya iinkukhu zide zizalela, ndimane ukuthatha lo maqanda ke ndiwathengise njalo. Loo nto ndingayenza ide ikhule ibe nemveliso enintsi. Amanye amaqanda azale amantshontsho, akhule nawo azalele amaqanda. Loo nto ithanda ukuba lula ukuba iteknoloji seyesenza izinto zithande ukukhawuleza loo nto ke ndingayenza imveliso enintsi emaqandeni.

Ndingatyala amazimba, ii-millets, i-cassava, i-teff kunye nombona okwaziyo ukumelana nembalela kunye nee-cowpeas. Indlela endinoyenza ngazo zikwazi ukukhula ezi zityalo nangona kukho imbalela, ukulondolozwa kwezolimo ngendlela inciphisa uphazamiseka komhlaba nendlela egcina ukhuselo lomhlaba kwaye ikhuthaza ukutshintsha tshintsha kwezityalo. Loo nto ithi yomeleze impilo yomhlaba kunye nokugcina ulawulo lwamanzi nokunkcenkceshela.

Kuye kwaluncedo ngale ndlela, iintsapho ziyakwazi ulala zityile, amathuba emisebenzi avulayo ukanti namathuba okufunda nzulu ngezolimo yaphucuka. Nabantwana ezikolweni bafumana into abanothi bazifundele kwicandelo lezolimo.

Ndingazigcina ngale ndlela, ukuzijonga ngalo lonke ixesha ndihlale ndizihlola ukuba zikumgangatho olungileyo ngaphandle kohlaselo lwezinambuzane. Ndiphinde ndizifake kugcino lwesikhenkcezisi kunye nezikhongozeli ezingangeni moya. Nogcino lwendlela yakudala, ugcino ngokuzomisa kwindawo epholileyo neyomileyo.

Kuye kwaluncedo ngale ndlela, iintsapho ziyakwazi ulala zityile, amathuba emisebenzi ayavuleka ukanti namathuba okufunda nzulu ngezolimo ayaphucuka. Abantwana ezikolweni bafumana iinto abanothi bazifundele kwicandelo lezolimo.

Kubalulekile kuba kaloku amafutha ayabiza futhi angaphazamisa kwi-budget planning. Loo nto ingandiphosanisa namathuba abalulekileyo ekulimeni afana neendibano neevenkile ezinothanda ukusebenzisana nam okanye ukudilivarisha isitoko sevenkile. Loo nto ingandibetha emafutheni uba andiwasebenzisi ngendlela.

Indlela endinogcina ngayo inyama isemgangathweni ndingayifaka kwisikhenkcezisi esibandayo ingadibani nobushushu, nokuyisonga nge-pallet wrap.

Aluncedo ngale ndlela, anegalelo le-GDP kwezolimo kwisambuku semveliso yelizwe ikakhulu kumazwe amaninzi asaphuhlayo. Ezolimo zithatha inxaxheba enkulu kwi-GDP kunye namathuba ezengqesho ezolimo kwingxenye enkulu yabasebenzi ingakumbi emaphandleni. Kunye nokhuseleko lokutya nokuzinza kokutya abantu bezwe emabathembele kuko ngaphandle kokuxhomekeka kukuthengisa ngaphandle.

Uguquguquko lwemozulu lunefuthe lukhulu ekususweni kwabantu emsebenzini ngenxa yamaqondo obushushu aphezulu. Onakalisa iziseko zophuhliso, nto leyo ekhokelela ekuphulukaneni nemisebenzi kumashishini afana nezolimo, amahlathi kunye nezokhenketho. Utshintsho kumaxesha olimo, imisebenzi izawuchaphazeleka. Ukwanda kokufuduka kwabantu ukuya kwezinye iindawo, loo nto yenza inani lwentswelangqesho ingapheli. Nelahleko yendlela zokuphila nokungazinzi ngokwezoqoqosho.

Oku kunegalelo lobomi obandisiweyo beshelufu kunye nokuthintela ukonakala nokukhula kwe-bacteria kwiintlanzi. Nomgangatho ophuculiweyo kunye , oku kunceda ukugcina incasa, ukumila kunye nexabiso lesondlo kwiintlanzi. Okokugqibela ngothutho, lona lunceda ngokuthi intlantsi engahamba imigama emide ukanti nonyaka wonke ingawuhamba ngaphandle konakala intlanzi.

Ungenelo ngokokufuya iinkomo. Ungafumana ubisi, amasi, inyama nemali xa ucinga uzithengisa. Ukanti bambi balima ngazo. Emaphandleni ubulongwe ke kusindwa ngabo kwezindlu ibukeke, ezifana nooronta kunye namaxande.

Ndijonga isimilo, indlela yonxiba, ixesha uba liyabanjwa na nokuba ngumntu othembekileyo na ekhaya, ekuhlaleni nasemsebenzini ngokufumana ii-references zabantu akhe wabaphangelela ngaphambilini.

Kubaluleke ngale ndlela. Ukwenzela ungachithi ixesha ezityalweni ezingazuba nangeniso kodwa zikumoshele izixhobo osebenza ngazo, ndibala imbewu, amanzi. Ukulibaziseka kwesivuno selo xesha, loo nto ingenza umonakalo ukungabi namveliso ngexesha elifanelekileyo. Nokuba abasebenzi bakho baxhomekeke kwintengiso yesivuno ukuze bakwazi ukubhatalwa, loo nto kungafuneka uba yonke into yenziwe kwangexesha elifanelekileyo.

Kubaluleke ngale ndlela. Ukwenzela ungachithi ixesha ezityalweni engazuba nangeniiso kodwa zikumoshele izixhobo osebenza ngazo, ndibala imbewu, amanzi kunye nabasebenzi. Iintsuku ezikulungele ukulima kusehlobo nasentwasahlobo.. Intwasahlobo kulapho unozityala khona izityalo zikhule ukanti ehlobo kulapho uzawuzincedisa ekukhuleni kakuhle izityalo ezo.

Ndingacebisa ekuvuleni inkampani ndiyenzele i-packaging. Ndibize abantu bokuhlala ndibanike isindululo sebisi elinintsi ngemali efikelelekayo. Ndingakwazi nokuva izikhalazo zabo zemali abafikelela kuyo ngelixa ndijonge uba buzobuya bagqibezele. Ukanti ndingajonga nee-shop ezifana nooShoprite nooSpargs ndibanike amaxabiso ngebisi lam.

Urhwebo ukuya kwamanye amazwe luzobiza ngaphezulu kunesiqhelo. Amafama azonyusa imali yesivuno sabo, abathengi kuzonyanzeleka babhatale ngaphezulu kuneziqhelo. Izinto ezivenkileni zizokunyuka, loo nto izohlisa izinga lokuthengiswa kwezinto nengeniso yelizwe ukanti nayo izawuhlika.